Ke bukana ya bo wena e bidiwang ID le pampitshana e bidiwang proof of resident ya go bontsha gore o tlhaga o dula kae.

O tshwanetse go tseba pele gore o gola madi a kana-kanang ka kgwedi, gore o tle o kgone go a busa. Le gore tshwanetse o tsebe gore ga o kolote ko mmarakeng kgotsa gongwe, gobane ga o kolota bank-a ga e ke e ka kgona go gofa sekoloto.

Tsela ya me ya go ka dira sekoloto e ka dumelwa kwa bank-eng, gobane ga ke na sekoloto kwa bank-eng ga ke so adime tšhelete ko ko bank-eng, ke nagana gore ba ka adima madi.

Fa o dira sekoloto tshwanetse gore o tsebe gore ga ona sekoloto se sengwe gape, gobane gore bank-a e go dumele ke ge o sa kolote ope o sa kolote mmaraka kgotsa gongwe. Ke ka moo bank-a e ka dumelang o ka tseya sekoloto. Le fa o patela pele o duela madi a gago ka tsela e e siameng.

Melawana ya go tlhaloganya gore sekoloto se se botlhokwa le gore kopo ya teng o tshwanetse o dire jang, e botlhokwa gobane o tshwanetse go tseba gore fa o tseya madi a le kang-kang o tlo wa busa a le ma kana-kanang. Gobane ba bangwe ge ba fetsa go tseya madi, ge a seno a bowa e le mantsi ba thoma go makala gore a mangwe a tlhaga le kae. Go botlhokwa gore o tlhaloganye pele le ka dira tumelano, motho le bank-a pele ba dira tumelano tshwanetse ba tlhaloganye gore madi a tlo tsamaya a le kanang-kanang.

Kitso ya madi e ka thusa batho gore ba seke ba ropega, gobane ga o sa itse madi, madi a gago a ka tsamaya fela-fela o sa itse gore a feletse kae. Go botlhokwa go itse go bala madi a gago.

Go molemo go apply-ela di-overdraft-e go molemo gape le go ka kry-a tshweetso ya gago fa o fetsa go dirisa di-overdraft facility tseo.

Ke dituelo tsa go tshwana le home loan kgotsa business loan, o ka di duela ka go netefatsa gore fa o le rrakgwebo tshwanetse o dira ka bo maatla, gore o kgone go busetsa madi a o a kolotang.

Fa motho a adima madi a gagwe kwa bank-eng, bank-a e a berekisa go duela batho ba bangwe. Mme fa a boela morago ko bank-eng ya motho yo o, a boa a le mantsi dilo tseo di bitsiwa investment.

Motho yo o adimang madi o tshwanetse go tseba gore ene o dira bokae kwa tirong, gore a kgone go busa madi ao. Ebile a ka sebedisa, a cell phone, mogala gore a ka apply-ela madi a o, gobane go bonolo ga o berekisa mogala go tseba gore a na o loketse go ka adima madi a bokae.

Bank-a le yone e ka amogela motho fa a tsaya madi a go ya leeto, gobane fa motho a tseya leeto o batla go bona gore a na ko dinageng tse dingwe go diragala eng. O batla go tseba menate ya dinaga tse dingwe, gobane seo ke tshwanelo ya motho mongwe le mongwe wa mo Aforika Borwa. Go tseya madi a leeto go no tshwana le ge motho a tseya madi a ka go reka phatlho yaka mo ntlong ke ditshwanelo tsa motho.

Forex e ka bitsiwa ka sejatlhapi ba re ke trade. Ke fa tšhelete e change-iwa lefatshe ka bophara global wide. Le fa ba lebelela gore ke ranta e ya wa kgotsa e ya ko dimo, mme seo se ka dirisiwa jaaka motshameko wa go dira tšhelete.